Kgetlho la ntlha ke ile o pagama sefofane e ne e le ka ngwaga wa twenty ten re ne re ya go fofela kwa Cape Town re ya go bogela kgwele ya dinao, mme ke ne ke itumetse e le ruri tota. Ke ne ke sa itse ko pele gore ke tla feleletsa ke tshogile e le yang, letsatsi le le nka setsogeng le le lebetse e ne e le sa ntlha ko sefofane empa ke ne ka tshoga e le ruri e ne ka utlwa mala o ka re a tlile ko pelong ke ne ka tshoga e le ruri empa ke ne ka itumela tota.

Ee e le ruri go pagama difofane ke toropo ya me ebile ke toro ya batho ba le bantsi empa a go meroba fela yalo, o tshwanetse wa dira di maths and science. Maths le di ke di tse e leng gore batho ba le bantsi ba di tshaba empa ke tsone tse bofelong e di re feleletsang di re fitlhisa ko difofaneng. Difofane go le gontsi di a tshosa e le ruri, ga di tshepise ka gonne ke difofela-moweng, difofela-moweng ga di tshepise bagolo.

Tsala ya ka ya kgomo dumela, ke utlwa ba re o batla go fofela kwa felong la Nigeria empa ke la mathomo o ya go fofela difofaneng. Ke ne ke rata go go rotloetsa gore o tshwanetse go reka pele tekete kwa shoprite kgotsa compu-ticket empa o ba botse gore o fofela kwa Nigeria ga o tsena ko sefofaneng, o tshwanetse go goga mowa tsala ya me, o goge mowa o ikutlwe o phothulogile. Tekete eo e tla go fitlhisa ko o yang ebile e tla go busa.

Tiriso ya dibese mo nageng ya rona ke tiro e e siameng ka gonne go le gantsi le batho ba le bantsi ba bayang ditirong ebile ba sa tsene ka nako e e tshwanang ga re na le dibese, dibese di tsamaya ka dinako tse di farologaneng empa di tlo tsaya batho ba le bantsi bese e kgona go nametsa batho ba le masome a marobedi ebile go na le ba bangwe ba tlo feleletsa ba emelela bese e phephile e le tota.

Dikgwebo di le dintsi tsa di business tsa dibese di latlhile dikarata tsa dipampiri empa gompieno ba dirisa botlhale ba dikarata ba motsesetoropo ke bone ba ba iphitlhelang ba berekisa dikarata tseo tse di botlhale.

Mokgweetsi wa bese wa a itse gore o tshwere batho matsogong, ga tlamehile o ikeletsa fela ebile ga ba letlelele mang le mang gore a ka kgweetsa dibese, o tshwanetse o be o na le code fourteen go o iphitlhela o kgweetsa dibese.

Bakgweetsi ba dibese ba fa go na le seteraeke sa dibese ka gonne a go na ditsela tse di buleletsweng gore dibese di ka tsamaya seo se raya gore tlame'ile go a dirisiwa mofuta o mongwe go e feleletsa go ilwe tirong, seo se raya gore tlame'ile go oketsiwe tšhelete go latlhilwe le ditekete tse ne di rekisetswe bese.

Dibese di tsamaya ka nako nngwe le nngwe ka gonne o fitlhela motse o le mongwe o tshwere dibese di le masome a mabedi, seo se go raya gore ura nngwe le nngwe go na le bese e e tsenang mo motseng e tlo tsaya batho ebile e boela ko toropong.